Ndzi lava ku komba ku leswaku ku na ku twanana eka tindhavuko hinkwato naswona loko u ri munhu u fanele u tiva u tlhela u hlonipha ndhavuko ya van'wana vanhu.

Eka nkhuvo lowu vavasati va nga ambala swibelani va boha na miceka ivi vavanuna vona va nga ambala tinjhovo ti komba leswi kombaka ndhavuko wa wa Vatsonga.

E-e a va ha yi tekeli enhlokweni vantshwa va masiku lama va mbarisa hi ndlela yin'wani leyo hlamarisa ndlela leyi khomisaka tingana vantshwa va masiku lama va swi kota ku loko munhu a ya xava xikete a ya xava xikete xitsongo xo hundza na le matsolweni lexi vonisaka mathanga kambe khale a swi nga xaviwi munhu munhu wa wa n'wansati a hamba a mbala swimbalo leswi hundzaka ematsolweni.

Ina ndzi swi vona swi ri na nkoka hikuva u ti dyondzisa hi ndhavuko wa van'wani vanhu u va u ri karhi u ti dyondzisa wena n'wini naswona vanhu lava u ti dyondzisaka hi ndhavuko wa vona na vona u nga kuma ku va swi tsakela ku dyondza ndhavuko wa Vatsonga ivi mi dyondzisana ndhavuko wa n'wina hinkwenu.

Va rhandza ku mbala swiambalo swa manguva lawa leswa ndhavuko a va ha swi mbali ngopfu hikuva u to vona ntsena u u kuma va swi ambarile hi siku ra ndzhaka ntsena kasi a hi fane hi tshama hi swi ambarile swa ndhavuko hi tinyungubyisa hi ndhavuko wa hina.

Loko ku ri malembe ya ha n'wi pfumelela a nga nghenela evukatini hikuva munhu na munhu u na swilo leswi a swi lavaka a swi tsakelaka futhi naswona kambe loko ku ri malembe a ya ha pfumeli ha u fane a nga ha ti ngheneleli a nga ha ngheneleli evukatini.

I ku swilo swin'wana na swin'wana swi sungula eka vona ntsako wa vona va wu tiva naswona futhi va swi tiva ku hi swihi leswi swi va swi lavaka evuton'wini ku nghenela vukati kumbe va nga ngheneleli vukati swi le ka vona.

Ina ndzi nga swi endla hikuva u hava vatswari futhi a nga va a ke a vona mhana mina hi mutswari tanihi mutswari wa yena yena naswona u kurisa n'wana swi teka muganga hinkwawo hikuva n'wana u kurisiwa hi muganga hinkwawo se ndzi nga pfumela.

I ku swivongo swi endla ku vanhu va swi tiva ku wena i wa ka mani naswona u wela kwihi swivongo swi endla leswaku vanhu va swi kota no ti vona ku i va ka mani naswona va vuya kwihi.

Mavito ya xivongo i mavito lama hlamuselaka xivongo xa ka n'wina no xi sukela kwihi xi katsa vakokwana wa vakokwani na laha mi sukaka kona naswona i swa nkoka ngopfu ku ma tiva hikuva u va u kha u tiva ku u suka kwihi naswona u ya kwihi.

A ndzi ta ku nkoka wa mavito ya swivongo i mavito lama tanihi munhu hi muAfrika u faneleke u va na mona hikuva ma ku pfuna ku u ti tiva ku i wa ka mani naswona i wa le kwihi i ya kwihi naswona i huma kwihi.

Ndhavuko wun'wana na wun'wana wa maAfrika wu na swona swivongo swivongo leswi swi hi endla ku hi swi tiva ku hi va ka mani na mani mindhavuko ya hina ku lo hambana maambalelo kambe ku na ku fana eka swilo swo tala.

Vukreste i vukhongeri byo sungula laha misaveni hinkwayo naswona vukreste i vukhongeri lebyi katsaka munhu wun'wana na wun'wana lebyi tsakelaka munhu munhu un'wana na un'wana naswona makreste ma rhandzana ma tlhela ma hlonipha ma hlonipha munhu un'wana na un'wana loyi a loyi a nga kona a va na mhaka ku wena u wela ka vukhongeri bya njhani makreste ma hlonipha ma tlhela ma ti hlonipha ma ti rhandza ma tlhela ma rhandza vanhu van'wana.

Ndzi nga xava tinjhovo ndzi ti xavela n'wana wa mina wa mufana kambe loko ku ri ku ndzi ndzi fanele ndzi xavela wa nhonyani ndzi nga n'wi xavela xibelani na minceka.

Tin'anga ta ndhavuko ti mbala vuhlalu lebyo basa na na na na ko tshwuka vuhlalu bya byona byi va byi ri byo basa na byo tshwuka ntsena kasi bya vuhlalu bya ndhavuko i vuhlalu bya mihlovohlovo yo hambanahambana byinwani u byi kuma byi ri bya rihlaza byinwani u byi kuma byi ri bya xitshopani kasi byin'wana byi va byi ri na mihlovohlovo yo hambanahambana.

Xo sungula u fanele u kuma vuhlalu lebyi u byi tsakelaka na muhlovo lowu u nga ta wu tsakela u kuma nayiti ya vuhlalu na xikere loko u heta u fanele u kuma ntambu leyi u nga ta va u ri karhi u hoxa vuhlalu eka byona lebyi u nga ta byi mbala laha u yaka kona.

Loko u lava ku cina xibelana u fanele u sungula u swi kota ku cinisa xisuti, xisuti xa wena a xi fanelanga xi tiya u fanele u swi kota ku xi cinisa kahle u kutani u nga kota ku cinisa xibelani naswona u fanele u kota ku tlhekuta ku tlhekuta i ku cinisa xisuti u ri karhi kumbe u yime ndhawu yin'we kumbe u ri karhi u ya ndzhaku u ivi u cinisa xisuti xa wena u ya hala na hala kutani u ta vona xibelani xa wena naxona xi cina xi landzela xisuti xa wena.

Eka ndhavuko wa hina wa Vatsonga vavanuna va fanele va ambala tinjhovo kumbe va fanele va ambala tiburuku kumbe tihembe leti ti nga na mihlovohlovo leyi kombisaka Vatsonga ku nga va ku ri mihlovo leyi fanaka na miceka kumbe mihlovo leyi fanaka na tiyele ta vavasati.

Vavasati va ambala swibelani va tlhela va mbala na tiyele ivi va tlhela va boha na miceka loko va ambarile sweswo ha u vheta u swi vona ku loyi i Mutsonga wa ka hina.

Mina ndzi ti rhandzela Bliss boy hikuva na yena i Mutsonga futhi tinghoma ta yena ti na dyondzo futhi lexi xi ndzi endlaka ndzi n'wi rhandza i ku wa ha ri ntsongo futhi leswi a yimbelerisaka xiswona swa ni tsakisa.

Mina ndzi ti rhandzela vuyimbeleri bya xigaza xa ma-two K hikuva xigaza xa ma-two K a xi fani na xigaza lexa khale xigaza xa ma-two K xi cinisa ngopfu ku tlula tinghoma ta khale ta xigaza.

Nkoka wa vuyimbeleri bya ndhavuko eka rixaka ra Vatsonga i ku vuyimbeleri bya ndhavuko byi hi dyondzisa hi ndhavuko wa hina naswona byi endla leswaku lava swi kotaka ku yimbelela va yimbelela hi ririmi ra hina leri hi ri tsakelaka futhi hi tlhelaku hi ri twisisa naswona swi endla ku hi tinyungubyisa tanihi Vatsonga.

Mina ndzi tsakela futhi ndzi tlhela ndzi rhandza ku cina makhwaya ncino wa makhwaya wu ciniwa hi vafana na vavanuna leswi endlaka ku ndzi wu tsakela kumbe ndzi wu rhandza i ku loko hi hlanganile ha swi kota ku hi twisisana hi tlhela hi dyondzisana swin'wana handle ka ku cina makhwaya ntsena naswona ha swi kota ku hloniphana naswona ncino wa makhwaya wu endla ku tindhavuko tin'wani na tona ti wu navela ncino wa Vatsonga.

Dyondzo leyi kumekaka i ku loko u ri munhu u fanele u swi kota ku hanya na vanhu van'wana u tlhela u hlonipha u tlhela u ti hlonipha wena tani hi munhu naswona u fanele u hlonipha swilo swa van'wana u nga yivi hikuva ku yiva swi ta ku hoxa ekhombyeni naswona u ta tikuma u ri karhi u khe u huha hi nkarhi lowu a wu fanele u tirhise kahle ku endla swilo leswi a swi ta ku pfuna wena tanihi munhu.